Muvhuso u nga thusa nga u dzhenisa dzi bada, wa ita dzi bada dzine dza vha uri dzi , dzi a kona uri na musi hu na dzi mvula kana hu na miḓalo dzi songo tou kumbuluwa ngouralo, zwigonṱiri zwezwi. Ndi zwone zwine zwa nga thusa ngori vhunzhi ha dzi transport dzi, a dzi koni u tshimbila vhuponi ha mahayani nga nṱhani ha dzi bada ngauri dzi bada nnzhi a dzi ngo lugisiwa, dzo tou litshisiwa dzo tou ralo. Zwino ndi ngazwo hu si na vhu mabasi a si na tshifhinga tsho tsho tshimbila hafho fhethu, a sa tou dzhena nga tshifhinga tshihulu a nga, zwi nga dovha, a nga dovha muvhuso u nga dovha hafhu wa thusa u lambedza mabasi ane a ḓo vha a khou thusa nga hanefho kusini kwa hayani kune haya mabasi a muvhuso a ḓo vha u khou tshimbila nga tshifhinga. Ndi vhona u nga ri ndi hezwo zwithu.

Kha mbadelo ya mabasi zwi sia zwi tshi afekhitha budget yanga ngauri wa wana zwino u ya mushumoni zwi tshi vho konḓela nga masheleni mara a hu na zwine nda nga ita ngauri arali ra nga sedzesa kha zwiṋamelo, zwi tshi ḓa kha mabasi ndi hone ane a vha uri mutengo wa hone u fhasisa u fhirisa mutengo wa dzi thekhisi, zwino a hu na zwine ra nga ita zwone.

Tshumelo ya mabasi tshiṅwe tshifhinga wa wana zwifhinga zwi, i sa khou bvelela nga zwifhinga zwine wa ḓivha zwone i fhedzi, i fhedzisela i khou lengisa u ya mishumoni zwi fhedzisela zwo nkwama u vhavha nga maanḓa lune ndi a fhedzisela ndi khou lwa na mutholi mushumoni. Kanzhi zwi itea arali hu na zwisiṱiraiki, kanzhi zwi itea arali ri khou bva kha dzi weekend ri tshi sumbuluwa, mabasi a ya lenga nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga. Ndi hezwo zwine zwa itea.

Vhupo ha hashu hune nda bva hone zwifhinga zwa mabasi a si zwifhinga zwine zwa tou tswenyavho lune nda nga tou ri ṱhamusi zwi a afekhitha ngauri mabasi a tshimbila nga zwifhinga. One mabasi a tshimbila nga zwifhinga lune na musi ndi tshi sala ndi tshi tshaisa mabasi a ḓivha hone haningei basi stop na u ya mushumoni zwi ḓi ṱoḓa muthu o tou vuwavho. Musi o sala o afekhitha tshifhinga ndi hafho hune u tou kombetshedza muthu uri a shumise dzi thekhisi, kanzhi zwi a afekhitha u lenga u ya mushumoni.

U ḓiwana ndi kha heyi nyimele ndo vhuya nda ṱangana nazwo mara ndo ri ndi tshi swika nda kona uri ndi zame u u humbela masheleni o ḓadzisa hanefho kha vhaṅwe vha vhaṋameli, vhane nda vha ḓivha vha ḓi nḓadzisa. Zwone zwi a vha zwi zwo afekhitha ngori tshiṅwe tshifhinga u vha u sa khou ḓivha. Tshifhinga tshinzhi vhathu vha fhedzisela vha khou pfhela vhuṱungu vha ṋamela nga heyo phuraisi ya kale nga nṱhani ha uri muthu u vha a sa khou ḓivha mara kanzhi vhathu vha mimakete ndi vhone vhane vha ri thusa ngori u vha u khou ḓivha uri u ḓi ṋamela hanefha ḓuvha na ḓuvha, zwi amba uri heyo tshelede ine a khou fha, u ḓo ḓi mu ḓa wa mu ṋekedza yone ḽiṅwe ḓuvhavho wa mu livhuwa.

Zwiṅwe zwifhinga zwa tshiṱereke zwi a sala zwi khou mu kwama nga nḓila ine ya vha uri a si yavhuḓi nga maanḓa, lune ndi fhedzisela ndi tshi vho kombetshedzea uri ndi ḓiwane ndi khou koloda masheleni o imaho ngauri ngori ra sedza nga maanḓa kha mabazi ri vha ri khou shumisa dzithikhithi dzine ra tou vha ro tou renga, dza dzo teaho dza uri dza ṅwedzi, uri muthu a kone u ya mushumoni. Zwino zwifhinga zwa zwiṱereke muthu u a bva kha badzhete tshoṱhe, ndi heyo nḓila ine ya vha uri i fhedzisela i khou ri kwama riṋe sa vhaṋameli vha mabasi.

Kha nṋe ndi vhona zwo tea uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo kha mabasi musi vha tshi dalela dzi ḓoroboni dza tsini ngauri ri tshi sedza mitengo ya mabasi i vha i khou ḓura, i ya kona u afekhotha vhaaluwa ngauri vhaaluwa ndi vhathu vhane vha vha uri dzi tshelede dzavho nnzhi dza hone dzi vha dzi khou tamba dzi sosaithi, dzo tika miḓi, dzi khou renga migayo sa izwi mishumo i khou shayeya nga vhunzhi kha ḽa Afrika Tshipembe.

Nṋe thi thu ḓiwana ndi sa khou fariwa zwavhuḓi nga mureili wa bisi mara ndi vhona u nga ri u ya nga nṋe hezwi zwithu zwi a itea kanzhi nga maanḓa. Ndo no ḓi zwi vhona vhaṋameli vha khou ṱangana nazwo, nṋe ndi vhona u nga ri ndi khwiṋe u amba na hoyu mureili zwavhuḓi kana u vhiga ha ha u bva vhuba mabasi hayo uri mureili wa so ha ngo vha fara zwavhuḓi. Ndi vhona u nga ri ndi yone nḓila ine ya nga tandulula thaidzo u fhirisa u lwa.

U ya nga nṋe ndi u tou vhudzisa fhedzi kha mureili uri vhoḓiraiva naa eyi bazi i khou, ya swika kha vhupo ha sona, ndi nḓila yo tsireledzeaho kana wa ḓi vhudzisa muṋameli nga iwe muṋe hanefho, u avoida u swika kha bulege ine ya vha uri a i ḓivhi zwa afekhotha uri u shumise masheleni o imaho ngauri uri u humele murahu. Nṋe ndi vhona u nga ri zwi vha zwi khwine u vhudzisa, u vhudzisa a si phurobuḽeme a zwi tshinyi vhushaka na muthu.

Tshifhinga tsha u thoma musi ndi tshi thoma u shumisa mabazi haya, tshenzhemo ndi yavhuḓi nga mannḓa ngauri mabazi mabazini a hu na na thaidzo na nthihi, ndi u tou ḓiṋamelela wa ḓiyela mushumoni, wa vhudzisa thikhithi uri i ita vhugai, wa renga thikhithi ya ṅwedzi u bva hafho wa ḓiḓowela na vhaṅwe vhaṋameli sa zwezwe sa zwezwo ḓuvha na ḓuvha u ḓi vuwa wo tshi ya haningei u ṋamela bazi na vhaṅwe.

Vhahashu hafho zwiṱitshini zwa ma, dzi ḓoroboni hune dzi bazi dza takuwa hone, hu vha hu na zwifhaṱo zwo imaho ngori zwa bazi ḽa zwa mabasi ane a vha khou ṋamelwa hanefho, ndi hafho hune ra renga hone khadi ra renga na dzithikhithi dza mabasi. Ndi hezwo zwine zwa itiwa kha vhupo hune nda bva khaho.

Zwine zwa itiwa ndi u tou, hanefho hune wa ṋamela hone hanefho tshiṱitshini, u tshi swika u renga thikhithi ya ḓuvha ḽeḽo, u renga thikhithi ya singiḽi ine ya vha uri i vha i khou rengisiwa nga mureili wa bazi, mabazi a tshizwino a na mutshini wo u rengisa thikhithi ya singiḽi hanefho bazini.

A hu tou vha vhona tshi si tshavhuḓi ngori kanzhi vha vhareili vha mabasi a si vhathu vhane vha vho ri vha fhelela mbilu muṋameli, ndi vhathu vhane vha vho ri vho ṱhireiniwa, vha ḓivha nga ha muthu musi vha tshi sala vha tshi tholiwa vha vha vha khou ḓivha na nga ha khasiṱama. A si vhathu vhane vha wana vha khou tou lwa vho na vhaṋameli, tshipirioni tshanga tsho vha tshetsho tsha uri ndo ndo endela zwavhuḓi nga maanḓa hune nda khou ya hone na hu saathu ḓivha fhethu hune wa khou ya hone u a ḓivhudzisa mureili, a tshi swika hune wa khou ya hone a ḓi swika ima arali hai fhethu hune wa khou tsa hone ndi hanefha.